Dumela mme ke ne ke ka rata ho thusa ka tekete ya hao e yang Limpopo. Ntho e tlamehileng o etse ke hore o fihle mona ka nako. Bese e tla tswa ka eight hoseng, Ebe wena o fihlile mona bus station-eng ya rona ka seven o' clock hoseng. Tekete ya hao e tla ba eighty ranta. E tla o fihlisa mo o yang teng e tla o fihlisa seteisheneng sa Limpopo. Wena ntho tlamehile, o etse ko ho thola tekesi ya ho nka leeto moo wena o yang teng .

Leshome ke nomoro e holo haholo, noto yona ha se nomoro ho bua nnete. Hobane di se be di fana ka yona hore batho ba sebedise ntho tse leshome e seng noto. Noto ha se ntho eo ka e sebedisang.

Motswalle ya ka ke le jwetseng ho ne ho le monate haholo hobane hara sefofane, o iketsetsa ntho tseo o di batlang. Empa phone ya hao o e kenya hore e se ke be ya rasa. Ba o fa dijo. O kgona ho robala ka hare ho na le ntlwana tse di nyane. O bona motse toropong tse holo mona Afrika Borwa. Tse ntle haholo, o di bona di le, empa o bona hodimo ha o kgone ho bona hantle ka hare. Empa tsona ke ditoropo tse ntle.

Kantorong ya mmuso, ke ne ke kopa le re thuseng hore bana ba kgone ho thola dibese kapa ditekesi tse ba tlo kgonang ho di palama hore ba fihle sekolong hobane ba tsamaya ka maoto. Hape ha ho sa le ha ho sa phepha kantle ka mona, bana ba bolaiwa bana ba utsiwa. Nthwe re ka e etsang ke hore bus-e e tla ema motse toropong moo leng haufi moo o tla kgonang ho nka bana. Qeta moo, e ba ise sekolong feela feela jwalo. Hore ba kgone ho fihla ba phephile ka sekolong.

Ntho e tshehisang ke hore ke ile ka fumana ntate wa Uber kapa ke tla re wa Bolt a itshintse. Empa ha ke kena o tla re ke rona re keneng re itshentse, re sa itshenya e le yene. Hobane o ne a kgotse a kgotse haholo. Ntho ena enwa e mong e entse hore a kgone ho itshenya. Jwale na a se a etsang hore batho e be ekare ke bona ba e tshentseng e le ena a itshentseng.

Ke ka mo jwetsa hore ke ka se kgone ho palama le yena motho oo ka hare, hobane hona tje ha ho sa phepa mona lefatsheng la rona. Ekaba hore yena le motho oo o ka hare. Ke bona ba etsang hore batho ba bolaiwe, hobane o ka se bitse Uber ha e fihla ho na le motho. Qetile moo a o jwetse hore yena o lo siya motho o pele. Ha qeta o tla tsamaisa wena ha feditse ha se ntho e ka etsahalang eo.

Ho bua nnete, sefofane nna ke se tshabe, empa tlamehile ho fihla dihora tse pedi kapa hora e le nngwe pele sefofane sa hao se tsamaya. Hore o se ke wa matha dibaki tsa hao di ya salla fofela moyeng hape. Tsona disutu tseo o di apereng, o se ke be di se ke be di ya taboha, kapa wa matha matha o fufulelwe hape o so kene sefofaneng O fufuletswe. O tla nkgela batho mofufutso. Jwale ntho eo ka e etsang ke ho fihla hora e le nngwe kapa tse pedi ho sefofane sa hao hore se fihle hore o se ke wa fumana tsona dintho tse tjena.